Mmuso o ka thusa setjhaba ka hore o fe batho dipeo tsa ho lema. O tlise le mesiwa e tlo rutisa batho ka tsa ho lema ha mmoho a ba fe le di mmehela ya ho lema.

Ee, ke kile ka utlwa ka seo. Ka hoo, ho kena polasing kantle ho monga poleke eo ho kgethollwana kantle ho tumellano ya hae kapa ho tseba hwa monga polasi ho tshwana le ho utswa kapo hona ho tlola molao.

Ho etsa vein ke ka hloka sebaka se lekaneng sa ho jala diterekere ha mmoho le mese le basebetsi le tshehetso ya ho tswa ho mmuso.

Dishopo tse diholo di ba le meroho letsatsi le letsatsi hobane ba na le basebetsi ba ba tlisetsang meroho ba tshepehang ha mmoho le di-farmer tse ngata tse kgonang hore di tlise moroho eno ka nako le ka potlako.

Rakgadi o arabile a re sonoblomo se etsa mafura a ho pheha ha mmoho di mafoforetsana ana a salang ha e qeta ho silwa a ke afiwe diphoofolo tse jwalo ka dikgomo kapa dikgoho.

Se ke se jetseng mo polasing ke canola e thusa haholo mo dijong. E etsa dijo di latswehe ha o phehile o eke o e kenye se etsang hore ke jale mona polasing ke hore e monate ha o kentse mona dijong hape ke na le bokgoni ba hore ke jale- e ke e rata haholo.

Ha ke tlo lema rooibos nka qala ho e lema ka hlabula ke hloke mobu o hlwekileng le metsi a lekaneng.

Ho ba morui wa cotton ho ka hlokahala hore ke jale dibakeng tse jwalo ka KZN le Mpumalanga ha mmoho ke thole le di-tractor tsa hore ke kgone ho e jala e leng tsona di-tools tsa sejwalejwale. Nthwe enngwe hape e bohlokwa haholo ke hore.

Ha se monahano o maleba hore o ka jala moba Northern Cape hobane Northern Cape ho wa tjhesa haholo and hape moba o hloka metsi a mangata.

Batho ba Afrika Borwa ha ba fiwe menyetla e lekaneng ya hore bohle le ba be le dipolasi tse diholo batho ba nang le menyetla ya hore ba be le dipolasi tse di holoholo ke barui hobane bona se ba na le tsona dintho tsa hore ba ka ba le dipolasi hape le kgono ya hore ba eketse dipolasi tsa bona.

Nna le mo re sebetsang le yena re bontshana ka hore re buleha rona kgwebo ya ho rekisa difate tsena hobane re na le le kgono la hore re di etse and e mong hape wa basebetsi ba rona o na le yona poleke e lekaneng ya hore reka kgona ho re re jale difate tsena re kgone ho re qale kgwebo e leng yona ya rona.

Ha re kotula poone ho ke ho batlahale re kotule ka potlako hobane nako e nngwe ha o na pula poone e ye ke e senyehe.

Nka mo founela ke kwatile haholo ke mmolelle hore mohaisane o qeta ho njwetsa hore lefatshe lena nthekiseditseng lona le senyehile. Ke be ke botse hore a na tseba na ka bothata bona hore polasi ya nthekiseditse yona mobu wa teng o senyehile and hape o ka se mele dijalo ho mpha dikarabo tsa ka ke mmotse hore ekabe o na le yona tswelopele ya mathata ana e re tobaneng le ona.

Ke lahlehetswe haholo ke le rapolasi hobane nkeke ka ba ka kgona hore ke patale basebetsi ba ne ba ntse ba jala ha mmoho le ho ba ne ba kotula nkekebe ka kgona hore ke ba patale tjhelete ya bona.

Nka eletsa dihwai hore di kene temong ya meroho hobane moroho o na le tjhelete e ngata haholo. Moroho o hloka ho hlokomelwa le ho nwesetswa ka metsi hape moroho ha o batle sebaka se seholo haholo.

Ho bakwa ke hore tholwana tse ding di hlaha moo ho tjhesang teng ha tse ding di hlaha mo ho batang teng. Tse ding ditholwana di hloka moo ho nang le metsi kapa moo ho nang pula teng haholo e seng lefatsheng le ommeng.

Eletsa dihwai hore di shebe seemo sa lehodimo haholo le hanyane nako tsohle hape ba se ke be ba kotula ho omme.

Ho bohlokwa haholo ho dihwai hore ba hlahlobe boemo ba mobu ka pele hore ba jale hobane ha ba sa setse seno no dijalo di tlotla di shwa.

Ho bohlokwa haholo hore selekolo bophelo ba mobu wa sona ka pele hore se jale le ka mora kotulo.

Kgone hore o jale legapu kae le kae hobane le hlaha Limpopo feela.

Tsebo ya hore matekwane a etsa moriane hape a alafa dikulo tse fapa fapaneng.

Ke ka batla modisane a tlo di hlokomela ke ye ka ho di sheba hore di ntse di ya hantle na.

E ka ba hlalosetsa hore kgomo eo e kulang e hlokomelwe ho tle e kgone hore e fole ka potlako hape lebese la kgomo eo e kulang le se ka hlotse le hangwa ho fihlela kgomo eno no e fola.

Ke ka jwetsa badisana le basebetsi hore ba di hlokomele ka nako tsohle. Ba se ke be ba dumelang motho e ba sa mo tsebeng hore e be yena a hlokomelang dipudi tseo.

Nka eletsa malome hore a di ise selakgeng hobane kolobe di na le tjhelete e ngata hape a di rekise ho tle di mo etsetse tjhelete.

Dikgoho di eke di feilemake di etse hammoho le lerata ho no nong ho bakela hore o qetelle o qabana le bahaisane.

Ke ka isa mabenkeleng ke hire le batho hore ba tle ba tlo nrekisetsa kapa ke bule shopo ya ka le nna e rekisang mahe.

Ke nahana hore ke monahano o motle haholo hobane diphoofolo tse hlaha le tsona di hloka hore di hlokomelwe jwalo ka diphoofolo tse ding.